Bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo ri langutane na swiphiqo swa tintambu leti yiviweke. Nhundzu a ya ha fiki hi nkarhi eka van'wamabindzu hikuva swa tika ku famba etindleleni hikuva swiporo swa tsemeleriwa hi va izinyoka, va xavisa tintambu leti leti ti faneleke ku tirha leswaku nhundzu yi fambisiwa eka swona. Swiporo swo tala a swa ha ri ku tirheni hikokwalaho ka vanhu lava va nga yi tsemelela tintambu kumbe ku yiva tona tinsimbhi teto va ya va ya xavisa, leswiwani swi endla leswaku van'wamabindzu va tikeriwa ku kuma nhundzu ya vona.

Swipfuno swo ku famba nkarhi wo leha hi bazi hileswaku tihakelo ti va ti ri ehansi swinene ku tlula loko i famba hi swifambo leswin'wana, mali yo hakela bazi yi va yi ri ehansi ku tlula ka ku loko u famba hi movha hikuva movha wu lava mafurha yo tala kambe bazi i hakelela munhu wun'we a wu hakeli mafurha ya bazi hinkwaro. Swo biha swa kona i ku tinghozi ti tele emapatwini na ku vachayeri van'wana a va fambi hi ndlela, a va landzeleli milawu ya patu leswi endlaka ku ku va na tinghozi epatwini leti ti hetaka vutomi bya vakhandziyi va mabazi.

Vachayeri va switleketli va nga endla matshalatshala ya leswaku switleketli swa vona swi famba hi xitara hi xitarata leswaku vadyuhari va nga fambi nkarhi wo leha ku ya fikelela laha vukorhokeri bya vutleketli byi kumekaka kona. Leswiwani swi nga antswisiwa swinene vukorhokeri lebyiwani leswaku vadyuhari va fikelela switleketla hi ku olova. Vatirhi va lava tirhaka hi switleketla va nga nghena nampundzu va famba hi switarata hi switarata va karhi va ba bele leswaku vadyuhari loko va lava ku ya emadorobeni va nga tikeriwi, va fikelela swikweleti hi ku olova.

U fane u va munhu loyi a tivaka tindzimi ta ku hambanahambana leswaku u kota ku vulavula no twisisa hinkwaswo leswi vanhu va lavaka swona. Xin'wana u fane u va u ri munhu loyi a kotaka ku timhaka ta vuhlayiseki leswaku i ta kota ku hlayisa vanhu lava i nga ta va i karhi i va i va fambafambisa. Swin'wana, i fane i va i ri munhu wo kota ku hlekelela no kota ku vulavula na munhu hi ndlela ya kahle leswaku vapfhumba va wena va titwa va hlayisekile va titwa va tshunxekile ku va va karhi va famba na wena va vona tindhawu to hambanahambana.

Mintlhotlho leyi va hlanganaka na yona i ku va dirayivhi va swibazana kumbe mathekisi va famba va sungula ku tirha hi nkarhi lowu ku va ku ri xini, vadyuhari va fika etitliliniki kumbe eswibedhlele ku tele ngopfu hi vanhu leswi endlaka leswaku va kuma mpfuneto endzhaku ka nkarhi, xin'wana swibazana ho hlayela a swi talanga, leswi endlaka ku ku va na ku tikeriwa eka vadyuhari leswaku va kota ku fika eswibedhlele hi nkarhi. Van'wana va fika se swiyimo swa vona swi nga ha ri kahle hikokwalaho ka ku pfumaleka swifambo.

U fane ku khoma vakhandziyi va yena hi nhlonipho, a va komba rirhandzu. Van'wamathekisi vo tala va vulavula kumbe va khomela tlhelo vakhandziyi va vona, vo tala vukorhokeri bya vona byi va byi ri hansi, mathekisi ya vona ma va ma ri na thyaka. Xo sungula xo koka vakhandziyi i ku va xibazana xi tshama xi basile, nakona i khoma vakhandziyi hi nhlonipho nakona u chayela hi vurhon'wana na ku landzelela milawu ya patu, vanhu va la ku fika lomu va yaka kona va karhi va hanya. Loko va twa leswaku muchayeri wa thekisi yo karhi i chayela hi vukheta na vurhon'wana va kota ku va n'wi tshemba.

Loko u fane u famba mpfhuka wo leha hi bazi u fane u famba u ri na mati, u ambala swiambalo leswi swi nga ta ku olovela ku tshama ebazini, u khome thishu leswaku loko u khomeka u kota ku kombela drayiva kumbe muchayeri leswaku va yima u kota ku tsutsumela exiyindlwanini. Hi swona swa nkoka leswi munhu a faneleke ku va na swona loko a khandziya bazi ku famba nkarhi lowo leha, mati ma na nkoka swinene leswaku munhu a tshama a nga omeli ku ze a ya fika lomu a yaka kona na swakudya leswaku loko u tshuka u twa ndlala u kota ku u khomisa ndzeni.

Switereke swa mabazi swi khumba vafambi hikuva va tsandzeka kusuka eka ndhawu yo karhi va ya eka ndhawu yin'wana, van'wani va tirhisa swifambo leswi ku ya emintirhweni loko swifambi leswiwani swi tereka va tsandzeka ku fikelela ku ya emintirhweni ya vona, van'wana va va va karhi va ya swibedhlele kumbe ku ya xava swakudya swa siku na siku va tsandzeka ku fikelela hikokwalaho ka switereke swa mabazi.

Munhu loko a lava ku hira movha i fanele a famba a ya eka khampani leyi hirisaka timovha na ntsengo wo karhi lowu lavekaka ku kota ku hira movha, na maphepha yo komba leswaku munhu wa swi kota ku chayela nakona wa pfumeleriwa ku chayela hi va nawu.

Ndzi nga ya eka Home Affairs-e ya le kusuhi ndzi ya endla lexi vitaniwaka pasi ra nkarhi nyana, hikuva loko ndzi fane ndzi nghena eka tiko kumbe matiko mambe ni fane ni va ni khome pasi ra mina kumbe passport.

Hi ntolovelo khadi ra vutlhari tihakelo ta kona ti va ti chipile ku tlula ku hakela mali ya siku na siku, naswona swi endla leswaku swi ku olovela hikuva mali yo tshama u yi khomini nkarhi wun'wani yi nga tshuka yi tirhile kambe loko i hakela hi khadi ra vutlhari swi endla leswaku i kota ku hakela kan'we hi n'hweti i vhela i va i hakelele n'hweti hinkwayo.

Leswi va endlela leswaku vafambi va nga fambi na nhundzu leyo tala ngopfu leyi nga ta endla leswaku bazi ri nga fambi hi ndlela leyi faneke ri famba hi yona hikuva munhu i pfumeleriwa ku famba na ndzhwalo wo ringanela leswaku mindzhwalo yi nga hundzi bazi kumbe nhlayo ya mindzhwalo yi nga vi ehenhla ngopfu leswi swi ta endla leswaku bazi ri nga ha fambi hi matimba ya rona hinkwawo kambe ri ta nonoka hikokwalaho ka ku tikiwa hi mindzwalo.

Leswi a swi ta ndzi vavisa swinene tanihileswi mina ndzi nga muchayeri wa bazi ndzi nga kotaka ku va hlonipha, ndzi nga endla leswaku ndzi nge se sungula ku chayela bazi ra mina loko ndzi fika xitichini, vanhu khandziyi va khandziya ndzi va byela milawu ya bazi leyi ndzi yi tirhisaka na vona ndzi va byela leswaku milawu ya mina hi leyi ndza hloniphiwa na mina ndzi ta kota ku va hlonipha.

Buloho hi lexi i fambaka ehenhla ka xona thanele hi nghena hi le hansi ka yona i ya humelela eka ntila lowun'wani kumbe i nghena hi yona i famba hi yona i ze i ya humelela la yi heleleke kona kambe biloho i khandziya ehenhla ka rona.

Ndzi kombela ku ya ndzi nga hlayi mali hikuva ndza kanganyiseka na ku cincela vanhu ndza tsandzeka, ndzi nga endla swihoxo ndzi tikuma ndzi xotisile timali kumbe ndzi cincile mukhandziyi mali leyi hundzaka.

Leswi swi endla leswaku vakhandziyi xikan'we na muchayeri wa mabazi va kuma nkarhi wo wisa hikuva loko ku fambiwa marendzo lamo leha ku fika laha vakhandziyi va karhala kun'wana va rhumiwa hina.

Xo sungula ndzi ta tiyisisa leswaku mathayere ya movha ma tele a ma tshwangi ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku movha wu na mafurha mo ringanela xin'wana loko hi khandziya ndzi ta byela ndyangu wa mina leswaku wu boha bandi leswaku hambi hi hlangana na tinghozi mapatwini hi va hi sirhelelekini.

Ndzi vona swi nga hlayisekangi hikuva makhamba ma fikelela kona ma khoma vatirhi nkunzi, xin'wana mimovha ka freeway ma va ma karhi ma tsutsuma swinene ya famba hi rivilo ra le henhla tinghozi ta endleka laha movha wu humaku ndleleni wu ya wu ya chayisa vatirhi lava tirhaka ku chela ti petirolo.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hi ku va na vatirhi lava tirhaka epatwini lava va vonaka leswaku vana va kota ku tsemakanya tindlela leti hundzaka hi timovha ku va nga kavanyetiwi na ku dyondzisa vachayeri tindlela letinene ta ku famba hi tona leswaku vuhlayiseki byi va byi ri eka henhla nakona vachayeri va timovha va lemukisiwa swinene hi ku chayela va nga nwanga switswotswi leswi swi ta endla leswaku vuhlayiseki byi va byi le ka xiyimo xa le henhla etindleleni.

Ndzi na nhundzu leyi ndzi lavaka ku yi rhwala yi suka eJoni yi ya ekaya eLimpopo ndzi na xikombelo xa ku rhwaleriwa nhundzu ya mina nhundzu ya mina yi na ntikelo nakona yi lava ku khomiwa hi vukheta ndzi lava khampani leyi yi nga kotaka ku tleketla nhundzu ya mina yi hlayiseka lomu endleleni ku ze yi ya fika ekaya eLimpopo tihakelo ndzi ta hakela ndzi lava nhundzu ya mina yi fika kaya yi hlayisekile nakona yi fika yi ri leyi heleleke.

Mali ya le ka ti-tollgate ya pfuna rixaka hikuva loko mo langusa rixaka ra hina vadyuhari vana lavatsongo vatsoniwa va hakeriwa mali ya n'hweti na n'hweti leyi va kotaka ku ti hanyisa hi yona mali leyiwani hi yona yi pfunetaka ku ya eka tihakelo teto ina van'wana va n'watipolotiki kumbe va mfumo va yi tirhisa hi vuoswi hi .

Movha wa muganga wu nga va kona hikokwalaho ka ku ku na timhangu leti humelelaka leti lavaka vupfuni kwala na kwala loko ku ri na movha wa muganga wu nga kota ku ya pfuna eka swiyimo sweswo vadyuhari ku na nkarhi lowu va faneleke ku tsutsumerisiwa eswibedhlele timovha ta mfumo ta tsandzeka ku fikelela hi nkarhi kambe loko ku ri na movha wa muganga wu nga kota ku wu tsutsumerisa vanhu exibedhlele hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu.

Vachayeri van'wana va kona lava landzelerisaka vuhlayiseki emagondzweni kambe ku na vachayeri lava chayelaka va nga landzeleli milawu ya ya tindlela laha va chayelaka hi rivilo lerikulu swinene leswi swi endla leswaku tinghozi ti tala emapatwini swi endla leswaku tinghozi ti va ti ri nambara ya le henhla loko mi langusa tilori leti rhwalaka minhundzu hi xitalo hi tona ti endlaka tinghozi.

Bindzu ra ku lombisa mimovha ri na mali swinene hikuva ku na vanhu lava taka hile matiko mambe lava fikaka va lava timovha leti va nga ta va va ri karhi va ti tirhisa ku jikajika loko va ta ku voneni ka swilo kwala kaya yin'wani tikhampani ta tsandzeka ku xava timovha ta tona leswiwa swi endla leswaku tikhampani ti lomba timovha ti ya va hakela mihakelo ya n'hweti na n'hweti ku kondza va kota ku fikelela ku xava timovha ta vona na vanhu van'wana va swi kota ku va lomba timovha loko va ya makaya loko va famba ndlela yo leha va lomba timovha va kota ku va oloveriwa ku jikajika loko va ri ka makaya ya vona.

Ku famba hi bazi ku nga va vusiku kumbe nhlikani swi hlayisekile hikuva swi ya na hi ku muchayeri loyi mi chayelaka na yena u famba ni njhani nakona wa landzelerisa milawu ya ma le magondzweni xana ke ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile nakona la mapatwini navusiku a ku talangi ku va na timovha to tala leswi swi endla leswaku va famba hi ku olova nakona va nga kanganyisiwi hi nchumu.

Munhu loko a vabya a ri matikweni mambe nkoka wa xihahampfhuka wu kona hikuva u kota ku tsutsumerisiwa eka ndhawu ya mpfuneko kumbe u tsutsumela etikweni leri u humaka eka rona hikuva matiko man'wana ma na milawu ya wona ya mapfunelo eswibedhlele i nga kota ku tsutsumela kumbe ku tsutsumerisiwa u vuyiseriwa ekaya ra wena.